Leswi u nga swi endlaka swona leswaku u tiyisisa leswaku data leyi pimiweke ya n'hweti yi ringana ku hela n'hweti hinkwayo i ku tirhisa vutshila byo lawula ndlela leyi u tirhisaka ha yona leswi laha hi ndlela yo olova tiva leswaku u na data ya mali muni eka n'hweti xikombiso, loko u ri na khume wa ti-data Gig ya data eka n'hweti yi fanele yi ringana masiku ya makumenharhu kumbe hi laha ku ringaneke ti ntlhantlha hi masiku ri nga data yo tirhisiwa hi siku teka xitalo xa data u xi avanya hi masiku ya n'hweti leswi swi vula leswaku u nga tirhisa data ya visiku na data na nhlekani tiyisisa leswaku swivandzeke swa app-o swi timile.

Nkoka wa leswaku tilayiburari ti va na Wi-FIi wu le henhla ngopfu naswona wu vuyeriwa vanhu hi tindlela to hambanahambana ngopfungopfu eka tidyondzo vuhlanganisi na minkateko ya thekinoloji leswaku hi le swa nkoka. Ku pfuna vadyondzi ni vatswari vadyondzi va kota ku endla ntirho wa xikolo ku lavisisa ku hlela tin'hweti ta xikolo ni ku nghena eka e-learning platforms, vatswari va kota ku pfuna vana va vona hi ntirho wa xikolo loko va ri elayiburari ku nyika vanhu lava nga riki na inthanete ekaya vuhlayiseki bya ku nghena eka tiinthanete vanhu vo tala va na Wi-Fi ekaya hikuva i ya tilayiburari ti va yindlu ya inthanete leyi basiseke.

Vito ra Wi-Fi leyi ndzi yi tirhisa ka va yi vitana Lethaba Wi-Fi yi ni khoma kahle hikuva ku yi na rivilo ya hatlisa ka inthanete. Loko Wi-Fi yi pfuna ku hlaya ma-video handle ka pfula ma-website hi ku hatlisa u download ku upload-a ti-file hi ku hatlisa nhlawulo ma-video ya Zoom, Teams handle ka ku xikaxika ku tshembeka ka network Wi-Fi yi tshama yi kona handle ko ku hangalaka a yi heriki nkarhi hi nkarhi loko munhu a famba ndlwini yi tshama yi ri kona loko u ri egiraji ekamareni kumbe ehandle u se u wa ha kota ku tirhisa Wi-FIi handle ko xika, ntshamelo ya vanhu vo tirhisa Wi-Fi yi kota ku pfuna vanhu vo tala ekaya ku fana vatswari na hi na vana handle ko nyanya.

Ina u nga tirhisa data top-up ya wena loko u ri karhi u fambafamba kambe swi titshege hi swilo swin'wana leswi landzelaka, network coverage ku fikelela ka network, loko u ri endhawini leyi fakelelaka hi network ya wena, data top-up ya wena yi ta tirha hi laha swi tolovelekeke ha kona. Kambe loko u ri etindhawini leti nga na network yo tsanela ku fana na le Enhlanzeni, tindhawu ta le kule data ya wena yi nga ka yi nga tirhi kahle kumbe yi rivala. Foni data connection yi onhiwile foni yi ri eka network ya 3G.

I ntiyiso swinene leswaku masiku lama thekinoloji yo rhumela marungula ku tirhisa ti-app to fana na WhatsApp, SMS, Telegram ti tirhisa ngopfu ku tlula ku bela riqingho. Leswi swi kombisa ku cinca ka tindlela leti vanhu va vulavulaka ha yona naswona swivangelo swo tiyela leswaku endlaka leswaku marungulo xava yo antswa ku tlula ku bela riqingho etikweni ro nkarhi no nkarhi. Ku olova ku tirhisa, u nga rhumela rungula kwini na kwini hambi u ri exikolweni, entirhweni, enxaveni kumbe eswifundzeni. Ku hlayisa nkarhi loko u rhumela rungula u swi lava ngopfu ku tshama u bela u rindze munhu a hlamula ngopfungopfu loko munhu a nga ri online. Ku hlayisa data kumbe airtime, ku va ni record ya leswi u swi vuleke ha swona.

Hawa data leyi hundzeke hi nkarhi a yi tlherisiweki naswona mali ya yona a yi vuyiseriwi i tlhelo ra vatirhi vo tala va thekinoloji. Leswi swi vula leswaku loko data ya wena yi hundza hi nkarhi lowu yi nga vekeriwa u lahlekeriwa hi yona naswona a wu nge he nyikiwi mali kumbe data yin'wana ku ya yi siva. Hikwalaho ka ku cinca data yi hundza hi tlheriseriwa data yi na nkarhi wo sungula na ku hela loko wo xava data ya ten-rand yi nga va na nkarhi wa siku rin'we kumbe seven wa nkombo masiku loko u nga yi tirhisanga hi nkarhi lowu yi hundza hi yexe.

Ina ku ni ti-series na tifilimu ta Afrika-Dzonga leti winiweke masagwati eka ti-streaming platforms leswi swi kombisaka ku kula ka ndhavuko wa filimi na thelevixini Afrika-Dzonga. Masagwadi ya ndhavuko wa Afrika-Dzonga Shaka ilembe hi lembe ra twenty twenty four Shaka ilembe yi winile sagwadi yo tala ku tlula hinkwato eka South African Film and Television Award, ku katsa na Best Drama. Yi tlhela yi veka record ya ku wina masagwadi yo tala eka ndhavuko wa Drama. Blood and Water yi wine best TV eka SAFTA ya twenty twenty one, naswona yi wile masagwati ya Best Cinematology na Best Sound Design . Afrika-Dzonga New York Festivals yi wine masagwati ya ntlhanu eka New York festivals hi lembe ra twenty twenty five ku katsa masagwati ya TV and Film.

Ku cinca ka phephahungu leri sukaka eka kandziyiso lowu kandziyisiweke ri ya eka inthanete hi ku helela swi na khombo ro rhumba swinene tinxaka letikulu leti nga havaka leti nga ri na vutivi lebyi eneleke bya thekinoloji. Ku pfumala vutivi bya thekinoloji tinxaka letikulu ngopfungopfu vanhu lavakulu, vakokwana va tala ku nga ri na vuswikoti byo tirhisa switirhisiwa swa thekinoloji tani hi tikhompyutara, ti-cellphone letintshwa, switirhisiwa swa ku download na ku hlayela PDF kumbe e-papers. Ku lahlekeriwa hi vuxokoxoko bya siku na siku vanhu lavakulu va tirhisa phephahungu ku kuma vuxokoxoko bya doroba, matimba ya timpahla ta tinxaviso, mavuyelo ya mintlhontlho, tingwana ta ndyangu na swikolo.

Ku ringanyeta kumbe ku kombela swilo swa Afrika-Dzonga eka pulatifomo leyi u yi tirhisaka. Swa swifaniso, masimu, tindzimu mavonelo ya rixaka, swiyenge swa vutumbuluxi. U nga tirhisela tindlela leti landzelaka, xa masungulo tiyisisa leswaku u kumile ndhawu yo lulama yo tirhisa, tsala rungulo tsala rungula ro lulama ro kombisa xileriso xa wena, tindlela leti u nga ti tirhisaka tisa xileriso, email, khutaza van'wana loko u ri karhi u ringanyeta nchumu wa ndhavuko wa Afrika-Dzonga khutaza van'wana ku endla leswi fanaka swikombiso leswi u nga swi ringanyateka.